La ntlha ke fa ke ne ke ikutlwa ke tlaletswe ke bo booi mme tshwanang ke tlaletswe ke boitumelo. Ke ne ke lebile di kwa tlase mme ke ne ke akanya gore ke ne ke fofela kwa nageng e nngwe mme ne e le boitemolesegeng.

Kgato ya ntlha ke go ithuta ka ga loeto, mme kgato ya bobedi ke go tsaya ditlhopha tsa loeto, kgato ya boraro ke go rulaganya loeto la gago, mme kgato ya bone mo boemong fofane ya Aforika, mme kgato ya botlhano mo boemong fofane ya bona fa o fitlhele gone fa o fetsa go.

Go reka le go dirisa karata ya botkhale, ka ntlha ya mathata a thekenoloji, gantsi gone motšhini wa gobala dikarata, se sengwe gape ke go senyega ka gonne dikarata tse botlhale di dirilwe ka dipolasetiki ka di a senyega, di senyega.

Go nna mokgweetsi yo o siameng. O tlhoka botswerere jo bo faphegileng go laesesnse e maleba, o tshwanetse go nna le bokgoni jwa go kgweetsa boitshoki jo bogolo le bokgoni jo bo siameng jwa go mme ka fa bakgweetsi ba dibese ba thusana ka gonne fa mongwe a go ya tirong. Ba tlhola ba siame mme ba tshepegile.

Dikotsi tse di ka diregang fa go na le seteraeke santlha. Ke dikotsi tsa ditsela, go tlhatlhanya dikoloi, tshenyo mme ka fa batho ba ba yang kwa tirong. Sa ntlha tlhokomelo ya ditshenyegelo, ka nako le go kgaogana ga tiro. Fa ba madirelong a bone ba ka nna ba kgaogana tiro sebaka ditshenyegelo tse di oketsegileng tsa go.

Mabaka a a dirang gore dibese di tsamaye ka nako e rileng, ke gore ba batla go netefatsa gore mokgwa. Le go fokotsa nako ya go leta le go dirisa didiriswa ka mme nka dira eng fa bese e ka go ema ka dinao, fetsa nako ya go tsamaya mme ka dirisa dithulaganyo.

Ka letsatsi lengwe ko morago ga nako, mme ka fitlhela bese mme ke ne ka tshwanelwa ke go tsaya tekesi go ya sekolong.

Go kile ga nna le tikologo.

Ke nagana gore e le ka ntlha ya palo ya batho mo metseng, ke ditsela ka gonne dibese ga di kgone go tsamaya mo ditseleng tse di sa siamang.

Ditlhatlhogo ya ditlhwatlhwa ga di ame bapagami ka tsela e e siameng, go ruri ebile go nna thata go baba dikobo di magetleng.

Ka kakaretso go thata go fa tirelo ya dibese di lesome, bogolo jang mo dikarolong tse di senang dithuso tse di lekaneng. Ka jalo ka nna ka tlhopa go fa dibese go ya go di thata go ikagilwe ka mabaka a a rileng.

Nka utlwa botlhokwa e le ruri, ka gonne go fitlhela tshepetse mo dibeseng go ya tirong. Mme fa ke utlwa dikgang tse di ntseng jaana go ka nroba pelo mme ka jalo ke fitlhela ka sena tsela ya go ya mmerekong, jaanong tshwanetse ke tsamaye ka tekesi.

Ee, nnya go itekanetse e le ruri. Le nna ke mongwe wa batho bao, ebile go tlwaelegile gore batho ba tsamaya ka dinao.